Mengiqhathanisa izinhlelo zezemidlalo kubahlinzeki be-TV besathelayithi nalabo abakuma-services okusakaza bukhoma, umehluko ukuthi laba abasakaza bukhoma kuba lula ukusheshe ubaqonde futhi ubezwe kahle uma nani nibabuka bukhoma ngoba into isuke yenzakala bukhoma. Kanti uma abahlinzeki bezemidlalo zezinhlelo bezokuveza kumabonakude ku-TV ngesathelayithi, laba abasuke besemakhaya bebuka kwi-TV ngesathelayithi bayaphuza ukubona okusuke kwenzeka bukhoma.

Ukusebenzisa izinhlelo zokuxhumana kwenza ukuthi abantu bakwazi ukusheshe bathole imiyalelo okanye bathole amameseji ngendlela ephuthumayo, kuyasiza ngoba kolunye uhlobo lwesigijimi eliletha umyalezo ngokukhulu ukuphuthuma.

Uhlobo lokubhalela umuntu imeseji kuselula, nokumfowunela kuselula luthi akube uhlobo olucishe lufane kodwa uhlobo lufike qathatha kumuntu yiko ukuthatha ucingo umfowunele ukuze uzomfumana maduze. Kodwa luhle nalo uhlobo lokubhalela umuntu ngohlelo lwemeseji ngoba nakhona lowo myalezo uyafika qathatha kumuntu.